Ndzi vona wu nga endli hi ku enela hikuva vanhu vo tala vuvabyi lebyi va le ku byi kumeni siku na siku naswona a ku na, a ku na ku hlayiseka kunene loko vanhu va ku kumaka. Naswona a wu endli mimirhi ya ku tshungula vuvabyi lebyi vuvabyi lebyi hi nkarhi. Naswona vanhu loko va ya eswibedhlele a va kumi vutshunguri bya kahle ka vuvabyi lebyi lebyi wa byi tumbeta a wu vulavuli hi byona.

I ku pfumaleka ka maphepha ya ku huma eka mfumo ya ku kombisa leswaku vona na mfumo va ehansi ka mfumo leswaku, va na wona maphepha lama nga fanela ku va va tshungula vuvabyi byo .

Va swi kota hi ku va va karhi va makelela mavun'wa vamavun'wa lama ma kumaka eka tindhawu leti xavisaka mimirhi leyi yi nga le nawini naswona, va xisa vanhu hikuva vonisa swinepe swa vanhu lava nga hi mirhi leyi.

Hi ku va khoma tanihi mani na mani loyi o ka a nga tsoniweki. Vanhu va fanele va tiyisisa leswaku loko va hanya na vanhu lava nga tsoniwa, va hanyaka na na vanhu lava ka va nga tsoniwangiki. Va fanele va tshama va tsundzuxa leswaku va nga kota ku endla yini na yini hambi va ri hava nenge kumbe voko.

I ku chava ku langutana na swiyimo leswi va hlanganaka na swona, naswona va ti byela leswaku, ku va va endla tindlela leyi va endlaku yona ya swidzidziharisi, ku va va loko va ku twaka ku ta suka emirini ya vona. Kumbe va ta kota ku hanya kahle loko va dzaha .

Ndzi vona ku antswa leswaku vadyuhari va tekiwa va yisiwa etindhawini leti va nga ta kota ku hlayiseka eka tona hikuva, laha emakaya va tshama kona minkarhi ya ku tala vanhu va famba ku hola mali leti va ti holaka leswaku va kota ku va xavela swakudya. Loko mali yi herile a va ha languti rihanyo ra vona, a va ha languti leswaku va tlela va dyile kumbe va hlayisekile. Nakona hikuva, va le ka nghozi leyikulu ya ku tekeriwa timali na ku vhiyiwa.

Ndzi vona titliniki leti ti wile, hikuva a ti nge wu kumi nseketelo a ti wu kuma wa timali naswona titliniki ta ku tala ti fambisa ti fambisiwa hi mali naswona eka timali leti a va nyikiwa. Ndzi vona ingaku titliniki leti ti nge he koti ku tirha kahle, hikwalaho ka ku pfumala nseketelo wa mali.

Ndzi tshame ndzi vona xinavetiso xa maphilisi ya ku ondzisa, na swona xinavetiso lexi, ndzi vone hi bokisi ra laha maphilisi lama a ma fakiwe kona leswaku a ku na ntiyiso. Nakona matsalelo ya kona, a ya nga nyiki ntiyiso. Naswona vanhu lava a va xavisa, a va ri hava maphepha yo kombisa leswaku maphilisi lawa ma endla kwini naswona ma endliwe hi siku ri hi, naswona ma ta va ma hundzeriwile hi siku rihi.

Vavanuna hi xitalo va fihla matitwelo ya vona kumbe swiphiqo leswi va hlanganaka na swona evuton'wini naswona, a va lavi leswaku vanhu van'wani va vona leswaku va le ku tikeriweni. Vavanuna va tirhisa swidzidziharisi hikwalaho ka ku lava ku tumbeta matitwelo ya vona. Hikuva a va lava ku vonisa vanhu leswaku va ti twa njhani naswona, a va lavi leswaku vanhu va va ehleketelela leswaku i vanhu lava hlulekeke ku kongomana na swiphiqo swa vona.

Ku pfumaleka ka nseketelo eka vanhu lava va nga na vutsoniwa swa onha swinene. Swi onha matitwelo ya vona, naswona swi endla leswaku va titwa va ri ka xiyimo xin'wanyana, xa ku a va fani na vanhu lava nga kona la emisaveni. Swi endla leswaku va va na rihanyo ro ka.

Hi nga sivela timhangu hikwalaho ka ku fambela kule na swidzidziharisi na mabyalwa lama nga ta endla leswaku loko hi karhi hi chayela hi kanganyiseka. Hi nga swi sivela hileswaku hi tshama hi basise ndlela ya hina, naswona hi tshama hi languta ndlela leyi fambaka eka yona leswaku a yi na swihoxo na? Hi languta swiphiqo leswi swi nga kona etindleleni, hi languta na vugevenga. Hi yona ndlela leyi nga hungutaka tinghozi emagondzweni. Hikuva loko va ri karhi va famba emagondzweni, vugevenga byi kulu masiku lama. Va va fikela swilo eswikontirini leswaku va chayisana va ta kota ku teka nhundzu ya vona.

I ku languta leswaku ndhawu ya vona yi enerile leswaku vatirhi va nga nghena endzeni ka yona va tirha. Naswona va nga languta leswaku, nhlayiseko wa vatirhi wu ta va kona eka mugodi lowu na? Naswona vatirhi va fanele leswaku va languta leswaku ri rihanyo ra vona ri ta hlayiseka loko va nghena emugodini. Naswona vinyi va mugodi va fanele va languta hi minkarhi hinkwayo leswaku, mugodi wu fanerile leswaku vanhu va nga nghena va tirha. Va fanele va thola vanhu lava langutisaka mugodi leswaku yi hlayisekile vusiku na na nhlikani, naswona va fanele va languta na ti na tindlela leti ti nga endlaka leswaku mugodi wa vona wu tshama wu hlayisekile hi masiku hinkwawo.

Mfumo wu fanele wu endla mintirho ya vatsoniwa naswona, wu fanele wu nyika nseketelo eka vatsoniwa leswaku va ti yimayima. Naswona wu fanele wu endla swikolo leswaku swi kota ku dyondzisa vanhu lava nga vatsoniwa ku ku fambelana na matsoniwelo ya vona. Wu fanele wu endla tidyondzo ta vatsoniwa naswona wu fanele wu pfuna vatsoniwa ku hakela tidyondzo leti ta ku va kota ku kuma mintirho. Wu tlhela wu va nyika mintirho leyi nga ta kota ku fambelana na swiyimo leswi va nga hlangana na swona kumbe vutsoniwa bya vona.

Mfumo wu fanele ku thola vaongori vo tala, naswona wu fanele wu tiyisisa leswaku ku ta va na titliniki ta ku tala leti nga ta pfuna vanhu hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu. Mfumo wu fanele wu endla leswaku ku va na ndlela leyi nga ta endla leswaku, vanhu va ongoriwa hi xihatla naswona wu fane wu tiyisisa leswaku vaongori a va tirhi nkarhi wo leha eswibedhlele leswaku va nga karhali. Naswona wu fanele u endla leswaku vaongori, va langutiwa hi minkarhi hinkwayo leswaku ntirho va wu endla hi ku hetiseka na ku tshembeka na?

Swi veka vutomi bya wena enghozini, naswona swi endla leswaku rihanyo ra wena ri tshama ri nga tsakangi ra siku na siku. Vuvabyi byi tshama byi karhi byi vuya emirini wa wena, naswona swi endla leswaku mavabyi man'wani na man'wanyani ma nghena emirini wa wena hi tindlela leti oloveke. Swi endla leswaku siku na siku u tshama u karhi u twa vuvabyi bya ku pandziwa hi nhloko, na ku titwa u nga tsakangi. Na nhlonge ya wena yi ta vonakala leswaku wena a wu teki maphilisi ya wena hi ndlela leyi nga fanela.

Va nga sivela ku hangalaka ka HIV hikwalaho ko ti sirhelela loko va endla swa masangu. Naswona va fanele va tshama va ri na swo tisirhelela loko va endla masangu masiku hinkwawo. Va fanele va teka na tiphilisi leti nga kona eswibedhlele leti sivelaku vuvabyi lebyi, naswona va fanele leswaku va nwa maphilisi lama masiku na siku leri ku va ta tshama va hlayisekile eka vuvabyi lebyi HIV. Va fanele va ti hlayisa eka tindlela hinkwato leti va ti hlanganisaka na vanhu lava va vabyaku vuvabyi lebyi.

Ndzi vona swi nga ri swilo swa kahle hikuva masiku lama hi le vuvabyi ni ka vuvabyi lebyi nga kotiki ku byi tshungula. Hikwalaho ka ku vuvabyi lebyi, vakokwani wa hina a va kota ku byi tshungula naswona a va swi tiva leswaku loko u khome vuvabyi lebyi ku fanele ku endliwa yini leswaku u ta ti kuma u hlayisekile. Naswona milawu leyi a va ri na yona ehenhla ka swilo, a yi hi ponisa eka swiphiqo swo tala leswi hi hlanganaka na swona eka siku na siku. Ndzi vona swi nga fanelangi leswi ku milawu leyi nga yi landzeleli, hikuva milawu leyi hi yona leyi a yi nyika va khale ndlela naswona a yi va ponisa eka swilo swo tala.

Eka xibedhlele xa mfumo a va khomi kahle vavabyi naswona vaongori va tirha va nga ti yimiselangi va tirha va karhi va va vulavula na vatirhikuloni va endla leswaku nkarhi wu famba va ta kota ku chayisa. Eka swibedhlele leswi hakeriwaka mali va tirha hi ku tiyimisela, naswona ku pfuneka i ku kuma hi xihatla na vuongori bya vona byi le henhla swinene. Va khoma kahle vavabyi va vona.

Mfumo wu fanele ku aka swibedhlele swo tala naswona ku thola vaongori vo tala leswaku, va ta tirha hi ku tiyimisela. Mfumo wu fanele wu cheka leswaku vaongori va tirha hi ku tiyimisela naswona va endla ntirho wa vona hi ku tshembeka, na ku vonakala. Mfumo wu fanele wu endla leswaku swibedhlele swin'wana na swin'wana swi pimeriwa leswaku swi hoxa vanhu vangani leswaku mapfunele ya ta va ehenhla na ku tirha hi ku ti yingisela. Mfumo wu fanele wu endla na leswaku mimirhi yi kona eswibedhlele leswaku vanhu va nga yimi nkarhi wo leha mirhi yi nga ri kona, va tlhela va muka va nga pfunekangi.

Mfumo wu fanele ku endla tindhawu ta ku hlayisa vanhu lava nga tsoniwa, naswona wu fanele wu tiyisisa leswaku vanhu lava nga vatsoniwa va tshama va hlayisekile. Naswona va khomiwa tanihi munhu un'wana na un'wana loyi a hanyaka emisaveni. Mfumo wu fanele leswaku wu endla swikolo leswi nga ta va dyondzisa mintirho ya mavoko, na mintirho ku yelana na swiyimo leswi va nga eka swona. Mfumo wu fanele wu pfuna vanhu lava nga vutsoniwa ku ti vona va nga tsoniwangi naswona wu va kombisa nseketelo hi masiku hinkwawo.

TB yi hangalaka hikwalaho ka ku vavabyi va yona va tshwutela xikhohlola kun'wana na kun'wana, naswona va khohlola va nga ti sirhelelangi. Na ku va va karhi va dzaha mafole va siyerisana.

I ku hisiwa ka mbangu na ku dzaha na ku dzahiwa ka mafole, eka siku na siku. Swi onha mbangu wa hina naswona swi nga siveriwa hileswaku, vanhu va fambela kule na moya ya ku biha ya ku dzaha mafole, na ku hisa mbangu wa hina siku na siku.

A ndzi ta va tsundzuxa hi ku endzela emakaya vona hikuva vavanuna va ku tala, va na ku chava ku ya etitliliniki ku ya ku ya ku ya ku ya pfuneka naswona va chava lava leswaku va ta vona hi mani na mani loyi a va tivaka. A ndzi ta ya emindyangwini ya vona ndzi ya va kambela, ndzi tlhela ndzi tiyisisa leswaku rihanyo ra vona ri hlayisekile.

U fanele a hlawula ntlangu lowu n'wi tsakisaka swinene, a ti nyiketela eka wona. Naswona a endla vunghana na vanhu va ku tala leswaku a ta vulavula na vona hi a ta vulavula na vona siku na siku.

Ku kayivela ka murhi na ku va u kayiveriwa hi murhi swi na khombo swinene, hikuva siku rin'wana swi nga teka nga teka vutomi bya wena. Naswona a swi lulamanga hikuva munhu, eka xiyimo lexi a va ku a ri ka xona u va karhi a twa ku vava swinene. Naswona ku na vanhu vo tala lava pfumaleke ku tshunguleka eswibedhlele. Ku kayivela ka murhi ni vona swi ri swi yisa nhlayo ya vanhu laha tikweni ra hina hikuva vanhu va ku tala, va pfumala mimirhi eka vuvabyi lebyi va byi vabyaku siku na siku.

Exikolweni ndzi tshame ndzi bya hlampfi, kwembe, rhayisi. Ndzi vona swi fanerile ende a ku ri swakudya swa ku aka miri hikuva, i swakudya leswi a swi nandziha swinene. Ndzi swi rhandzile naswona, ndzi vona ingaku mfumo wu nga yisa emahlweni ku sweka swakudya leswi. Eka vana va xikolo swa aka miri swinene, fish yi aka na byongo bya vana.

Xivangelo xa mindzilo lowu vangiwaka eka tindhawu leti ti nga vumbekeke, i ku va va karhi va lava ku orha ndzilo lowu va wu tshiveleke leswaku va ta kufumela. Hikuva va hava tiyindlu na tindhawu to etlela ka tona, va layita mindzilo leswaku va ta kuma ku kufumela.

Ndzi vona swi nga bihangi hikuva, va va vantshwa va ku tala etikweni ra hina va hava mintirho naswona a va na ku kuma mintirho leyi nga ta endla leswaku va tlela va phamele mindyangu ya vona. A swi bihangi ku va va karhi va hlayisiwa hi mali ya vadyuhari hikuva, mintirho a yi kona etikweni ra hina. Etikweni ra hina va fanele va endla mintirho leswaku vanhu va kota ku tirha va hlayisa mindyangu ya vona va hlayisa na vana va vona.

Ndzi nga vutisa leswaku murhi lowu wu endliwe kwini? Naswona wu endliwile hi mani? Naswona munhu wa kona, i fanerile ku va a karhi a endla murhi lowu a ndzi xaviseleke na?

Nga ndzi nga titwa ndzi hlayisekile hikuva lomu hi tshamaka kona masiku lama tiko ri bihile. Ku na vugevenga lebyikulu naswona, vantshwa va tekela vadyuhari timali ta vona loko va heta ku hola. Naswona, va va nghenela va va vhiya leswaku va ta kuma mali. Ndzi vona swi hlayisekile leswaku vadyuhari va ya tshama endhawini leyi hlayisekeke, hikuva ku ta va ku ri na vanhu lava nga va va langutaka siku na siku.

Mfumo wu fanele ku vulavurisana na vanhu lava xavisaka mimirhi leswaku va fanele va xavisela vanhu lava va pfumaleke, mimirhi hi nxavo wa le hansi. Naswona wu fanele wu pfuneta ku hakela mali leyi vaongori va faneleke va xaviseriwa yona murhi eka tindhawu leti va xavaka eka tona.

Sangoma ni vona ku ri munhu loyi a tirhisaka na vutshunguri bya vanhu xi moya. Kasi n'anga ndzi vona ku ri munhu loyi a tshungulaka vanhu xintu, a tivaka mimirhi leyi a fambaka a ya a ya yi cela leswaku a ta nyika vanhu na ku hanyisa vutomi bya vona.

I timbanga leti nga ta va kona enon'wini wa yena na le xikandzeni, na le mirini wa yena. Naswona i ta va na timbanga eminkondzweni na le mavokweni.

I ku pandza hi nhloko, ku titwa nga ku u khomiwa hi sululwana, ku ku helela hi moya, na ku pandza ka timayisele na nhloko.

I ku n'wi teka mi n'wi fambisa hi movha, ku lava vanhu lava nga le va nga le kusuhi na n'wina va nga na timovha va yi pfuna ku n'wi fikisa exibedhela.

Swi onha matitwelo ya vona, hikuva nkarhi wun'wanyana va ti onhela hikwalaho ka ku swihambukelo leswi le kule na vona. Naswona a va koti ku fikelela eka swihambukelo hikwalaho ka ku, swi swihambukelo laha tshamaku kona i swi ntsongo. Naswona, a va fikeleli eka swihambukelo hi nkarhi va ze va ntshunxeka va ha ya, va ntshunxeka va ha ya exihambukelweni lexi xi nga le kule na vona.

Ku khohlola, ku heleriwa hi moya, ku pandziwa hi nhloko, ku hisa ka miri.

Ndzi vona leswaku swi nga va swi fanerile hikuva ku na vuvabyi byin'wanyana, madokodela ya xintu a va byi voni naswona madokodela ma xilungu va tsandzeka ku byi tshungula. Ndzi vona leswaku va fanele va tirhisana leswaku va ta ponisa rihanyo ra vanhu emisaveni.

Ndza yi seketela nhlamulo leyi. Ku yimbisiwa swi hunguta mavabyi swinene eka va rimbewu ra xinuna. Hikuva, loko va nga yimbanga va khoma hi mavabyi ya ku tala ende mavabyi ma va khoma hi xihatla. Hikuva ku va va nga yimbanga swi vanga leswaku va khoma hi vuvabyi byin'wana na byin'wanyana.

Ndzi nga va rhumela mepe hi riqingho ra mina, ku tiyisisa leswaku va vona ndhawu leyi ndzi nga le ka yona.

Ndzi tiva mfukuzana ya le maveleni leyi khomaka vavasati vo tala, na mfukuzana leyi khomaka vavasati eka xirho xa vona lexikulu.

Ndzi tiva ximilana xa muringa. Ximilana xa muringa tshungula vuvabyi byo tala naswona xi ponisa vutomi bya vanhu vo tala.

I hlampfi. Hlampfi yi pfula mabyongo ya vana leswaku va khoma hi ku olova eswikolweni naswona loko va dyondzisiwa, va nga rivali.

Hi ku yimisa vaxavisi lava xaviselaka vana swakudya leswi onhaka rihanyo ra vona. Naswona va fanele ku xavisa swakudya leswi akaka miri eka vana. Swakudya swa ku pfumala chukele, na swakudya leswi nga ri ki na mafurha lamotala.

Kokwana mpfula leyi ya na swinene naswona yi ta onha ndzi kombela leswaku mi huma yindlu yi nga si wa hikuva mpfula leyi yi na matimba naswona ya onha swinene yi nghenele ehansi hikuva .

Swi vangiwa hileswaku vavanuna va chava ku ti humesela ehandle naswona loko va ri na swiphiqo a va vulavuli na vanhu van'wanyana hikuva hi vona tinhloko ta mimiti va twa nga ku vanhu va ta va tekela ehansi loko va pfuleka leswaku ku va na tinkingha to karhi.

Ni vona wu nga ri ku tirhiseni ka ku cinca hikuva vantshwa va ku tala va le ku kumeni ka vana va nga ti yimiselangi naswona swi endla leswaku va tshika xikolo hikwalaho ka ku va va ri hava vanhu va tshamela na vana vantshwa va le ku tshikeni ka swikolo hikwalaho ka ku kuma vana va nga ti yimiselangi nakona hikuva va karhi va nga dyondzisiwi milawu leyinene na ku kuma n'wana wa ha ri ntsongo leswaku swa onhela.

Mfumo wu fanele ku dyondzisa vanhu hi vubihi na leswaku vutomi bya vona byi le ka nghozi yihi loko va tihlanganisa na swa masangu va nga ti sirhelelanga naswona mfumo wu fanele wu dyondzisa vanhu hi ku hi HIV na vunghozi lebyi byi vaka kona loko u karhi u tihlanganisa na swa masangu na vanhu lava nga na HIV va fanele va dyondzisa vana lavatsongo leswaku HIV yi nghozi naswona ya teka vutomi bya munhu ku sirhelela vana lava na le ka vanhu lavakulu lava ti hlanganisaka na vana lavatsongo va endla swa masangu ku va tlulerisa vuvabyi lebyi va nga na byona va fanele va dyondzisa vana leswaku va fambela kule na timhaka ta masangu na vanhu lavakulu lava va vabyaku vuvabyi bya HIV.

Vvabyi bya COVID-19 i vuvabyi lebyi tlulelaka loko u tihlanganisa na vanhu mina ni vona leswaku swi fanerile munhu a quarantine ku kota ku va a sirhelela vanhu van'wanyana leswaku va nga tluleriwi hi vuvabyi lebyi u fanele a tshama endlwini a ri yexe ku fikela nkarhi lowu va nga n'wi pimela wona leswaku vuvabyi bya yena byi ta va byi herile ku a kota ku humela ehandle munhu u fanele a tihlayisa a hlayisa na varhandziwa wa yena loko a karhi a tshama a ti hlayisile a endla swilaveko leswi lavekaka leswaku a ta tikuma a horile.

I mudende lowu va wu kumaka n'hweti na n'hweti leswaku .

Vadyuhari i vanhu lava faneleke ku khomiwa kahle naswona munhu loko a a hanya na vadyuhari i fanele a tiva swilo leswi vavisaka moya wa vona na swilo leswi nga va khomeki kahle emirini wa vona vadyuhari va fanele va khomiwa kahle naswona munhu u fane a landzelela mavabyi lama va nga na wona kumbe swiphiqo leswi va nga na swona leswaku a ta tiva leswaku va khomisiwa ku yini naswona u fanele ku endla yini leswaku va tikuma va hlayisekile va titwa va hlayisekile hi masiku hinkwawo munhu a nga fanelanga a teka swiletelo leswi swi nga fambelanaka na vutomi bya vona naswona leswi nga ta vavisa rihanyo ra vona ra siku na siku.

Mfumo wu fanele ku thola vaongori va ku tala naswona wu fanele wu endla leswaku etindhawini to tala vaongori wu cinca matirhelo lama va tirhaka hi wona naswona a va fanelanga va tirha for nkarhi wo.

I mintirho ya ku yimela mavandla yo karhi hi ku vulavula hikuva vatsoniwa va ku tala va swi kota ku vulavula van'wanyana naswona va tsoniwile emilengeni va swi kota ku tirhisa mavoko ya vona mintirho ya mavoko vatsoniwa vo tala va swi kota ku yi tirha naswona va yi tirha hi ku hetiseka hi yona mintirho leyi vatsoniwa va faneleku va khutaziwa ku yi tirha na ku yimela tiko ku yimela vanhu eka vandla ro karhi va swi kota hikwalaho ka ku milomu ya vona va kota ku vulavula va ku tala.

E-e u fanele ku tshama u ri wexe naswona u fanele ku famba na vanhu lava nga ti faka xipfala xikandza ku ti sirhelela ku khomiwa hi fanelanga u tihlanganisa na vanhu hikuva vuvabyi lebyi byi tlulelaka loko u karhi u khohlola naswona moya lowu u wu hefemulaka hi wona hi xitalo wu chelaka vuvabyi lebyi eka vanhu van'wanyana a wu fanelanga u tirhisa xifambo xa mani na mani xa ku u na khorona.

Swakudya swo aka miri i matsavu matsavu ku nga ha va muroho swakudya leswi byariwaka emasin'wini swa ku fana na matamatisi, matimba, marhanga, malamula swakudya leswi byariwaka emapurasini hi swona swakudya swo tala leswi akaka miri na matsavu.

Ndzi vona ti pfuna hikuva vanhu va ku tala va kota ku pfuneka no tiva nghozi leyi yi taka na vuvabyi lebyi naswona tiva loko va karhi va endla timhaka ta masangu va nga ti sirhelelanga nghozi leyi va nga ta hlangana na yona naswona loko va tihlanganisa na vanhu lava vabyaka vuvabyi lebyi naswona vanhu va kota ku ti humesela ehandle va hlamusela vuvabyi lebyi loko va tihlanganisa na vanhu lava va nga na timhaka.

Loko munhu a vulavula ntiyiso leswaku yena u na HIV swi thuxa munhu wa yena kumbe murhandziwa wa yena leswaku a swi tiva ku u tihlanganisa na munhu wa njhani loko endle swona .

Ndzi nga wu tlherisela laha ndzi nga wu xava kona naswona ndzi nga tivisa vanhu hikwalaho ka ku bindzu ra vona vanhu lava ndzi xaviseleke munhu loyi a ri tiyanga naswona a va xavisa swilo leswi nga hundzeriwa naswona a va langusi leswaku swilo swa vona va xavisela va mani na hi minkarhi ya ku va swilo swa vona swi onhaka rini ndzi nga ka ndzi nga titwi kahle hikuva va onha rihanyo ra vanhu naswona va xavisa swilo leswi nga riki enawini.

Byi vangiwa hi ku va vanhu va karhi va nga vulavuli ntiyiso loko va ti hlanganisa na vanhu lava rhandzanaka na vona hikuva vuvabyi lebyiwani byi hangalake ngopfu naswona vanhu lava byi vabyaku a va vulavuli hi byona va byi fihla eka vanhu lava rhandzanaka na vona ni vona swi nga lulamanga leswaku vanhu va fihla vuvabyi lebyi vuvabyi lebyi fanele byi humela erivaleni leswaku munhu un'wana na un'wana a ta swi tiva leswaku vuvabyi lebyi byi pfuneka njhani.

Ku ponisa vutomi bya makwerhu wa mina i ku languta vuvabyi lebyi a byi vabyaku naswona ndzi fanele ku tiva leswaku eka vuvabyi lebyi a byi vabyaku ku endliwa yini leswaku a hola kumbe leswaku vuvabyi bya yena byi antswa, naswona hi nga lava xo famba endhawini ya ka hina ku kota ku n'wi heleketa a ya hlangana na muongori eka ndhawu ya le kusuhi nakona hi xihatla, nakona munhu u fanele a tiva vuvabyi lebyi loko munhu a ri na vuvabyi byo karhi u fanele a n'wi endla yini ku ponisa kumbe ku tiyisa vutomi bya yena.

I ku rivala, ku fambela hi miehleketo, ku tsandzeka, ku humesa marito mo karhi na ku ka u nga swi koti ku la ku vula swilo leswi u fanele u swi vula loko u karhi u vulavula na vanhu kumbe ku tsandzeka ku hetisa marito lama u nga le ku ma vulavuleni.

A nga lava mpfuno hi ku tihlanganisa na swikolo kumbe swibedhlele leswi pfunaka vanhu lava tsandzekaka ku huma eka swidzidziharisi naswona u fanele a va ti yimiserile na ku va a karhi a tiva leswaku u lava yini, swidzidziharisi swa onha naswona swi endla leswaku munhu a tlhela a vuyelela loko a nga tiyimiselanga ku tshika, munhu u fanele ku tihlanganisa na vuongori lebyinene naswona a tlhela a va a ti yimiserile ku tshika vu swidzidziharisi leswi hikuva a swi kahle naswona swa onha swinene eka vutomi bya munhu.

Tindlela to ringanisela mpfuno ya mirhi i ku nwa mirhi leyi u nga nyikiwa yona naswona u fanele u nwa u tlhela u heta mirhi leyi va nga ku nyika ku pimela masiku lama va nga ku pimela wona, leswaku u ta vona switandzhaku swa kona, switandzhaku ku nga ha va ku ri u hola kumbe vuvabyi bya wena byi nga antswi, loko munhu a nyikiwe murhi i fanele ku nwa a wu heta leswaku a ta vona ku pfuniwa loko a nga ta ku kuma eka murhi lowu a nga wu nga wu xava.

I swa nkoka hikuva mianakanyo i swilo leswi tshamaka swi ri emiehleketweni ya wena naswona u fanele u nwa maphilisi ya wena ku kondza ya fika emakumu hikuva ya ta ku nyika mbuyelo wa kahle naswona dokodela u va a pimile leswaku vuvabyi bya wena byi fambisana na maphilisi lama na nkarhi lowu a nga ku pimela wona, munhu u fanerile ku nwa maphilisi ya yena ku kondza ya hela loko a karhi a tikeriwa hi mianakanyo, hikuva mianakanyo i swilo leswi endlaka leswaku munhu a nga titwi kahle na ku va a karhi a xoteriwa hi marito loko a karhi a lava ku vulavula.

Yi nga ha va pfuna kwala ka ku va endla ti-video leti vanhu va nga ta ti languta loko va tshamile emakaya leswaku miehleketo ya vona yi ta vu vuya na ku endla leswaku swi va olovela ku twisisa hi vuvabyi lebyi va nga na byona, naswona swi endla leswaku miehleketo ya vona yi tshama yi olovile hikuva va karhi va ta va va karhi va va pfuna ku vona swilo leswi fambisanaku ku na vuvabyi bya vona kumbe ku endla leswaku mianakanyo ya vona yi vuya na ku xoteriwa hi ku ehleketa ya ku tikeriwa.

Wu va khumba hikwalaho ka ku vanhu vo tala a va na mali naswona mitirho yi le ku kaleni naswona mirhi ya durha siku na siku yi ya karhi yi tlakuka, vanhu va tsandzeka ku fikelela ku xava mimirhi leyi hikuva mintsengo ya yona yi le henhla naswona a va koti ku fikelela hikwalaho ka ku mimirhi leyi tshungulaka vuvabyi byo fana na ku famberiwa hi miehleketo ya durha a yi fani na mirhi lowu nga ta xava hi mani na mani, ni vona leswaku mfumo wu fane wu va pfuneta ku va kuma mirhi leyi ku olova kumbe hi ntsengo wa le hansi.

Mfumo wu fane ku nghenelela ku pfuna muxavi wu fanele u teka ntsengo wo karhi na muxavi wu n'wi siya na ntsengo wo karhi mara ku ntsengo lowu wu wu nga dyeki xikhwama xa yena kumbe ku tikisela xikhwama xa yena, mfumo wu fanele wu pfuna vanhu hi mimirhi leswaku rihanyo ra vona ri ta olova naswona mfumo wu fanele ku tinghenelerisa wu hlanganisa na vanhu lava xavisaka mimirhi leswaku mintsengo leyi yi tlakukeke yi ya ehansi hikuva yi tikisela vutomi bya vanhu na swikhwama swa vanhu, naswona na vanhu vo tala a va fikeleli hikwalaho ka ku mintsengo yi ta tlakuka siku na siku.

Swa seketela swinene hikuva vanhu loko va nga yi kumi mimirhi eswibedhlele va boheka ku ya etindhawini ta le kusuhani ku ya xava mimirhi leyi naswona va va va karhi va durheliwa, mfumo ni wo na wu nga endli kahle loko wu nga endli switoko swa mimirhi naswona mfumo vuongori bya vona byi le hansi, va fanele ku pfuna vanhu leswaku va ta va na vutomi lebyinene hikwalaho ka ku va nyika mimirhi eka vuvabyi lebyi va byi vabyaku, vaxavisi va durha swinene lava va xavisaka va nga ri va mfumo naswona va va va langute business ya vona hi ndlela leswaku yi fanele yi kula na ku va yisa ehenhla va durha swinene.

Vubihi bya ku vanhu va nwa mirhi ya vuxisi hikwalaho ka ku va tihlanganisa na vuvabyi lebyi byi nga ta ka byi nga suki emirini wa vona vuvabyi bya ku fana na ti-cancer, ku bola mahawu, ku bola swirho e phakathi hikwalaho ka ku mimirhi leyi a yi tiyisisiwangi naswona mirhi leyi a yi tiveki leswaku yi endliwe hi yini nakona yi huma kwihi, ni vona swi faka vutomi bya vanhu enghozini naswona vanhu va fanele va fambela kule na ku xava mirhi ya vuxisi hikuva a va swi tivi leswaku yi endliwe nkarhi wa ku leha ku fika kwini naswona loko va yi teka va yi nwa yi faka vutomi bya vona eka nghozi yihi.

Ina ya va pfuna swinene hikuva yi va fikisa kun'wana na kun'wana la lavaka ku ya kona, ku fana na le toilet ku ti jikajikela va karhi va vona ndyangu kumbe ku ya eka vanghana va vona, ni vona swi fanerile leswaku mfumo wu seketela vatsoniwa hi ku va nyika ti wheelchair leswaku va ta kota ku endla mighingiriko ya vona ya siku na siku, naswona swi endla miehleketo ya vona yi tshama yi karhi yi anakanya swilo leswinene hikuva va swi kota ku fika eka ndhawu ya mani na mani nakona va kota ku tiyisa kun'wana na kun'wana lava lavaka ku ya kona ku tirhisa xifambo lexi, mfumo wu fanele wu nghenelela ku pfuna vanhu ku kuma xifambo lexi hikuva u antswisa vutomi bya vatsoniwa naswona swi endla leswaku va va na rihanyo lerinene kumbe va va na ku tshemba eka vutomi leswaku vutomi a byi bihangi hi ndlela leyi va byi tekisaka swona.

Ni vona ku nga ri na ku yelana hikuva loko u vabya vuvabyi bya miehleketo u va u karhi u ehleketa hi ndlela ya le hansi naswona u va u karhi u famberiwa hi marito na ku ka u nga tivi leswaku u leswi u lavaka ku swi endla swi na vubihi byo fika kwini kumbe nkama wun'wani miehleketo ya wena ya famba exikarhi ka ndlela kumbe exikarhi ka siku, kasi loko u tirhisa swidzidziharisi, swidzidziharisi swa ku popa leswaku u nga hleketi kahle naswona u va u karhi u hleketa hi ku ya hi leswi swidzidziharisi swi nga ku popa ku fika kona, swidzidziharisi swo popa kambe ku fambela hi mihleketo hiloko yi famba exikarhi ka miehleketo ya wena u nga ha swi tivi leswaku u fanele u ehleketa yini, kambe swidzidziharisi miehleketo ya wena u va wa ha ri na yona kambe u va u popiwile.

Tindhawu leti ti fanele ti va ti ri na maphepha lama tiyisisaka leswaku ti xavisa mimirhi leyi nga tshembeka naswona va tiveka eka nawu leswaku vona va xavisa mimirhi leyi, naswona mimirhi ya vona yi fanele yi tshama eka ndhawu leyi hlayisekeke ndhawu leyi nyikaka na vanhu vutitshembi lebyaku leswaku va xavisa mirhi leyi tiyeke na ku tiveka naswona i vanhu lava nga na ntokoto, tindhawu ti fanele ti tshama ti basile naswona ku fanele ku nga vi ndhawu leyi vonisaka vutsotsi kumbe ku vonisa leswaku a va na wona maphepha yo tiyisisa bindzu ra vona.